Iintokfela zifundisa abantu ngokubulunga imali, begodu zibafundisa nokubekezela. Ifundisa nokuthembana kwabomakhelani kanye nomphakathi. Iintokfela zisusa ikati elilele eziko, ngombana imali leyo nasele izakuwe iza sele iyinengi khulu, ungakghona ukwenza izinto egade ufuna ukuzenza. Abanye bangafuna ukwakha, abanye bathenge izambatho, abanye benze iminyanya, kodwana ngestokfela ungakghona ukukwenza lokho.

Bengingabawa bona kuhlalwe phasi ngizwe bona umraro yini, omunye nomunye atjho bona umrarwakhe ukuphi. Kuthi lokha nasele ngizwile amahlangothi womabili ngilungise loyo osephutheni, begodu ngimbawe bona abawe ukulitjalelwa. Ngenze nesiqikisekiso sokobana into enjengaleyo ingasenzeka begodu imimoya itjhinge phasi.

Iye, bavumelekile bona bangasebenzisa imali kamaliledinini, kubabhedere lokha umuntu omdala nakasakwazi ukubona begodu akwazi nokuzibalela imalakhe.

Ngokomthetho weSewula Afrikha, umuntu kufanele avule i-akhawunti lokha nasele aneminyaka ematjhumi nesithandathu ubudala.

Imali leyo uyakghona bona uyibuyise kancani kancani. Uyakghona bona uyiboleke bakunikeze yona ngaphambi kokuphela kwelanga, begodu bakunikeza nesikhathi sokobana ukghone ukuyibuyisela. Uthi lokha nasele unemadlana ekhona, ungakghona bona uyibuyisele imalimboleko.

Iye, kukhona iinkolo ekungasizo zombuso ezibizwa bona ma-private school. Lapho akusizo iinkolo zombuso ziinkolo ozibhadala wena ngemalakho nofana imalimboleko. Kukhona namanyuvesi abhadalwa ngemali yokubolekwa nofana ngemalakho.

Abantu abangenela iintokfela khulu bomma, bafuna bona imali le ibarhelebhe ngokudla kwangendlini, ibarhelebhe ukukhulisa abentwana babo. Unobangela wokobana kube bomma kanengi abangenela iintokfela, kukobana esikhathini esinengi abasebenzi, basebenzisa imali encazana leyo abayithola kurhulumende bona bangenele iintokfela. Begodu bakghone ukurhelebha abantwana babo ngezinto zesikolo, nangokudla kwangendlini nangeempahla begodu nangakho koke abantwana babo abatjhoda ngakho.

Amabhanga weSewula Afrikha, nazifika ekugcwaliseni amaforomo ahlukile. Kwamanye amabhanga kufuneka bona ube nomazisi. Uze nephepha elitjhoko bona indawo ohlala kiyo ngeyangeqiniso na, begodu bakuthatha isithombe bebakuthathe nemino.

I-pin yi-personal identification number, kuqakathekile bonyana omunye nomunye umuntu onekarada abenayo, begodu ziinomboro ozifakako ezaziwa nguwe uwedwa. Omunye umuntu akukaqakatheki bonyana azazi, ngombana ikarada lebhanga ngelakho lenzelwe ukuthi wena imalakho ihlale endaweni ebulungekileko.

Ukwenza isiqinisekiso sokobana imigomo nemibandela yebhanga iyalandelwa. Ukuvikelwa ubulelesi bokwetjiwa kwemali. Nokwazi bona amakhasimende wabo ahlala kuphi nofana bobani.

Ngokuhlukahlukana kwamabhanga, kwamanye amabhanga kuthatha isikhathi eside khulu kobana imali ingene. Kungaba ziinyanga ezinengi khulu, soloko imali ingakafiki ebhangenakho. Kodwana kwamanye amabhanga kuthatha imizuzu emincani khulu, uthola bona ekutjhingeni kwelanga imali sele ingenile ebhangenakho.

Kufanele bona ube nomazisi, nephepha elitjhoko indawo ohlala kiyo, namaphepha atjhoko bona uzokuvula i-akhawunti enjani, begodu namaphepha atjhoko bona uyasebenza.

Ukwazi bona ifaka abantu abangangani kiyo, ifaka sukela iminyaka engangani, kugcine kwengangani. Ukwazi bona ibhadala ngaphambi kwemizuzu engangani, ukwazi nokobana ibhadala bunjani lokha umuntu nakahlongakaleko. Nokuthi ibhadalela abantu abahlongakeleko abanjani, abahlongakele njani.

Iye, babuMahlangu, uyayithola i-insurance begodu inezaluleko ezihle tle. Ikubhadalela umtholapilo ophezulu khulu, ikuphe nemali yokukhulisa abantwana namkha umntwana.

Umuntu nomuntu kufanele asayine lokha nakalethe imali, akhambe nephepha elitjhoko bona ubhadelile. Lokha nakuvele umraro kufanele bona kubizwe umhlangano kukhulunywe ngomraro loyo. Imali kufanele ihlale ebhanga kodwana kube yibhanga evulwe ngestokfela, begodu kube nobufakazi bona imali ikhona ebhanga.

Amatjhuguluko wona awa akhona tle akusafani njengalokha kudala. Esikhathini sanje uvele uziyele ebhanga uthole abantu abanengi abasebenza ebhanga, bakunikele isitulo begodu bakusize msinyazana.

Imalimboleko ebolekwe babelethi, ihluke ngokobana magama wababelethi asendaweni yokuboleka imali, begodu babelethi abasayine ukubolekwa kwemali. I-student loan kilokha wena mfundi nawuboleke imali inama gamakho, begodu ine-number ebizwa bonyana yi-student number.

Ngombana kufanele bona wazi bona, imali oyibekako le, yanele kobana ukghone ukuya kelinye ilizwe.

Into edla imali khulu, lokha nawunekhambo, kukobana uthenga khulu izinto.

Angaberegisi imali enengi, begodu azibona ngiyiphi imali ekufanele ayiberegise, nemali angakufaneli bona angayiberegisa.

Ngihlukanisa imali engizoyiberegisa, lokha nangingena eentolo, begodu ngibeke imali le, engaziko bona nginekhambo layo.

Kungaliphazamisa khulu, ngombana kufanele bona aqale bona, kukuphi lapho iranda linamandla khona, begodu aye lapho.

Iranda lapha e-Amerikha libiza khulu, begodu imalakho osuka nayo la, eSewula Afrika, nayifika e-Amerika iba yincani ngokobana iranda ngale, libiza khulu.

Ukubona angakhweli isiphaphamtjhini esibizako, begodu angahlali ehotela ebizako.

Kufanele bona basebenzise i-inthanethi ukuze bazokwazi bona imali abayiphetheko iberega bunjani, begodu yimalini.

Ukuze ungaberegisi imali yekhambo.

Kukobana abazwisisi bona, imali le, ibalwa bunjani, begodu iberega bunjani.

Amanye amazwe angaphetjheya, begodu azibizwa ngamaranda.

Iye, ngombana abanye bagalaja imali le, babona bona awazibona iberega bunjani.

Kufanele bona uqale ku-inthanethi, bona iimalezi ziberega bunjani.

Kufanele bona ayibekele ukwenzela bona nakafika ngaphetjheya, imali yakhona kube seyifana neyangaphetjheya ayisese ngamaranda.

Kuncono bona uphathe imali eyikhetjhi, ukuze uzijwayeze bona imali leyo, iberega bunjani ngaphetjheya.

Angeze bakudosela imali enengi khulu.

Kuncono bona utjhugulule, imali khona, ngale ngaphetjheya.

Elinye liziinkhulu zamaranda, begodu lisiza lokha nawuzokhamba ngesiphaphamtjhini.

E-Europe, basebenzisa ama-Yuro.

Kufanele bona uzibekele imali ozoyisebenzisa, lokha nawungaphetjheya, namkha lokha nawuzikhambeleko.

Kuthatha iimveke, okhunye kuthatha iinyanga, godu okhunye kuthatha amalanga.

Nawuthenga i-Foreign currency, ususa amaranda uwase ku-Foreign currency, ukuze imali yakhona ifane neyangaphetjheya, ungasaberegisa amaranda.

Ungafika ube yinjinga e-Zimbabwe.

Iye, kuyakghonakala.

Iye, uyabekelwa bona kufanele

Kobana ukghone ukusebenzisa imali lapho uya khona ezweni lelo.

Awukaqakatheki kodwana lokhu, kukhombisa ubuntu.

Kuqakatheke khulu, kwenzeka bona lokha nawungasayitholi, namkha lokha ilahlekile ukghone bona ungaya ku-intjhorensi bakwenzele enye.

Awa.

Kufanele bona angaberegisi imali enengi khulu, lokha nakangaphetjheya, begodu kufanele bona abulunge imali, yokubuyela eSewula Afrika.

Kufanele bona abenento ekuthiwa yibhajedi, azibona imali azoyiberegisa kulelo khambo kufanele bona aberegise malini.

Umazisi.

Awa, alikho lula.

Kusiza khulu, ngombana lapho uyazi bona kufanele bona uberegise imali engangani.

Khabe ngithukiwe, ngombana bengingazi bona ipatho yakhona izoba bunjani, begodu ngiziphi izinto abazozifuna.

Bengizobaphatha kuhle khulu, begodu ngibenze bona bakhululeke.

Kufanele bona wazi isikhuwa, wazi nelimi lekhaya.

Awa, angivumi.

Kukobana abanye bayanyaza, begodu vane bangafuni ukuberega.

Kufuneka bona zikhulumisane nomanenja, ophethe ibubulwelo.

Kuqakatheke khulu bona uwonge imali lokha nawuzokuya kwelinye ilizwe ngombana awazi bona imali yakhona ihluke kangangani neyeSewula Afrika njengombana eSewula Afrika kuberega amaranda. Kweminye ilizwe amaranda awaberegi begodu kufanele bona imali yakhona leyo kube ngeyangaphetjheya lokha nawuya kwelinye ilizwe.

Ngicabanga bona into edla khulu imali lokha nawuzoba nekhambo lokuya kwelinye ilizwe kukobana, uthenga izambatho ezinengi khulu ngombana nawe ufuna ukubonakala begodu ufuna ukuba muhle lokha nawuya kwelinye ilizwe begodu ufuna bona nabantu belizwe lelo bangakuboni njengomuntu ungaphatheki kuhle nofana ungambathi ngendlela efaneleko kobana bakwenze umngani wabo.

Izeluleko engamupha zona zokonga imali kukobana angaphumi aye eendaweni ezibiza khulu. Kuqakathekile bona imali iwongeke begodu nalokha uthi nawubuya ngeSewula Afrika kube unayo imali ukobana ungaziphilisa. Kufanele bona angathengi khulu izinto ezibizako begodu kuqakathekile bona angathenga ukudla adlele khona lapho ahleli khona, angangeni eendaweni ezibizako ezibizwa bona ma-restaurant ngombana iindawezo zibiza khulu begodu ukudla kwakhona kuncancani.

Ikambiso engiyenzako lokha nangonga imali kukobana ngithathe imali enye ngizitjela bona le awa ngiyayibeka begodu imali engiyoyiberegisa imali emanani angaka begodu imali leyo ngenza isiqinisekiso bona ngiyifaka ebhanga, le engeze ngayiberegisa ngiyifaka ebhanga bona ngingaphinde begodu ngingathomi ngiyiberegise kufana nokuthi ngiyayikhiyelela.

khudlwana ngokobana kufanele bona wazi bona kwamanye amazwe imali yakhona ithini begodu njengombana ingafani namaranda weSewula Afrika. Kufanele bona ufunisise khulu bona imadlana le yange yangeSewula Afrika oyiphetheko ingafaneleka bona lokha nayifika kwelinye ilizwe, ibeyinengi nofana ibeyincani. Lokha nawubona bona imali le ibayinengi awa, ungakhamba uye kwelinye ilizwe kodwana lokha nawubona bona imali le ayisiyinengi ngalendlela oyifuna ngakhona kufanele bona ikhambo lakhwelo ulihlehlise khudlwana ukuze bona uwonge imali eyaneleko bona ungaya kwelinye ilizwe.

Kuqakathekile kobana umuntu lokha nakaya ngaphetjheya afune khudlwana ngeemali nangeezindlela nangezindlu zangele ngaphetjheya. USuhla bekufanele bona lokha nakalungiselela ikhambo lokuya e-America afune khudlwana ngemali yakhona ngombana e-America baberegisa amadola begodu eSewula Afrika siberegisa amaranda, lokha amaranda nakaya nge-America ayatjhuguluka abamadola begodu idola lidura khudlwana kunemali yangeSewula Afrika begodu lokha nawusuka e-America uphethe amadola uza nawo eSewula Afrika, atjhuguluka abamaranda, imadlana yakhona iba yinengana ngonobangela wokobana iranda liwile amadola ayadura khulu ngombana umnotho wange-America unonile.

Kufanele bona uqale amawotela angaduri khulu, aye kilawa atjhiphileko lapho uzokukghona bona angonga imali eyaneleko bona akghone ukuyonga.

Kufanele bona umuntu loyo angathembi litho ngombana iinlelesi vele zinengi khulu begodu naku-internet zikhona iinlelesi ezingakuthathela imalakho leyo yoke ucabanga bona iinthikithezo uzithengile kghani do, ziinthikithi ezingasisemthethweni. Kufanele bona lokha nakayokuthenga iinthikithi zebhesi nofana zesiphaphamtjhini uye nge-airport nofana eendaweni zamabhesi ukghone bona ungazithengela wena iinthikithezo.